Ngokoluvo lwam andiboni iphosakeleyo apho ngoba xa kunjalo kusube intombi le izala lo mntwana incinci, umntana uphela ekhuliswa ngumakhulu nto leyo eyenza umntana acinge umakhulu ngumama wakhe. Lo uzala umntana kusuba esakhula naye ekhuliswa ke phofu ngumamakhe ongumakhulu emntaneni. Yonke laa nto iyathanda ubhida, umntana akhule ngolo hlobo.

Umna indima endizoyidlala yile yolonwabo notywala, akukho mntu wazi umculo omnandi othandwa nobandakanya wonke umntu njengam ekhaya. Ndinazo nezihlobo ezininzi eziculayo endizoziqesha uba maziyocula. Ndingaphinda ndibe ngulo uphethe ikoyi ngoba laa ndima ifuna umntu okwaziyo ukuthi hayi.

Vasa umngqusho kunye neembotyi zakho ugqiba kwakho uzidibanise, esitovini uzobeka imbiza enkulu ugalele iikomityi zamanzi ezisithandathu. Kumngqusho uzawugalela iikomityi ezintathu, kwiimbotyi uzawugalela iikomityi ezimbini. Uzoyipheka yonke ke le nto iiyure ezimbini, umane uyojonga uba amanzi awapheli na embizeni. Xa ubona uba ayaphela abe umngqusho wakho engakathambi uzawumane uthi chatha amanzi. Xa usiva ke ngoku uba umngqusho wakho uthambile uza kuchitha amanzi ashiyekileyo embizeni ugalele amafutha, ugalele ityiwa, ugalele izipayisi zakho, igalikhi kunye netswele uphinde ubuyisele esitovini. Ugqiba kwakho uphakele abantu xa usiva uba ulungile umngqusho wakho.

Impahla yesintu yamadoda abeXhosa iqhubeka itshintshatshintsha kuba abenzi befeshini bedibanisa nezinto ezikhoyo kwixesha esiphila kulo. Enye into ebonakalayo eyenziwayo ngoku, kusetyenziswa amabala akhanyayo nadanyazayo kunye neephethini ezikhoyo. Kudala ezi zambatho zemveli zazisebenzisa umbala womhlaba kuphela, ngoku abenzi befeshini bayavavanya ngamalaphu amatsha.

Xa engudade womkhwetha uye uyalwe ukuba ungaphinde uphakamise isandla ngokuthi umbethe naye umkhwetha akaphinde akubethe, kungako ke xa bephuma bebethwa ngeempama xa beqhwatywa impama. Indima yakho kukukhusela umkhwetha xa ugqibile umqaba imbola uye umthiye ngegama elinentsingiselo nelimfaneleyo ngokukweempawu zakhe njengendoda.

Intsholongwane kagawulayo kunye nosulelo kwezifo zesondo ziyababulala nazo ezo zinto abakhwetha. Ukungafumani ingcibi ekwaziyo ukwenza lo msebenzi kunalo ugalelo ekufeni komkhwetha ehlathini. Ezinye izinto endicinga uba ngunobangela kukunxanwa, kukungenzi iimviwo ezonyango eklinikhi phambi kokuya ehlathini, amanxeba xa engahoywanga kunye nentlonti yabanye abakhwetha. Ndicinga uba zonke ezi zinto zinegalelo ekufeni kwabo.

Kulula kakhulu ke upheka umleqwa ngoba akafuni nto inintsi. Ngaphambi koba ndiwupheke umleqwa ndiye ndiwuvasisise kude kuphume elaa vumba. Xa ndigqibile ndiye ndiwufake embizeni ndigalele amanzi ndibilise iiyure ezimbini kumlilo ophantsi, nje ebila nje phaa esitovini ndigalele ityuwa yodwa. Xa ziphelile ezi yure zimbini ndiye ndifake itswele, i-stock senkukhu, kunye negalikhi qha, ndibilise ngamanzi ashiyekileyo amancinci, ndibilisa ke ngoku enye iyure. Xa ethambileyo ndiye ndicime umlilo wam ndiphake.

Hayi andiqondi uba ivumelekile into enjalo okanye ke ilungile ngoba abantu bahamba nemimoya yabo emdaka ngoku umkhwetha xa ekulaa ndawo akuyo esuthwini kufuneka akhuseleke. Kum ingathi angabonwa ngabantu bakowabo qha.

Isiko ngumcimbi owenzelwa umntu okanye usapho apho kuthi kuphalazwe igazi okanye kuhlatywe ibhokhwe noba yinkomo. Umzekelo, imbeleko okanye intonjane nezinye. Alijiki lihlala limi indlela elenziwe ngayo, futhi uyaligulela xa ungalenzi. Isithethe sona yindlela ekuphilwa ngayo kwelo sapho okaye kweso sizwe, siyatshintshatshintsha ngokuhamba kwamaxesha. Umzekelo, indlela ekunxitywa ngayo xa kusenziwa umcimbi kuloo ndlu, ukombathwa kwengubo nendlela anxiba ngayo amagqirha, sisithethe eso. Omnye umzekelo, xa kuswelekiwe kuloo ndlu kusenziwa intlambapeki eminye imizi kuye kuxhelwe ibhokhwe okanye inkomo, kweminye imizi kuye kwenziwe umqombothi, kweminye imizi kuye kuthiwe vasa ngobisi, ayifani.